Nazi izinganekwane ezivame kakhulu kanye namaciniso acondisayo. Inganekwane, umgomo we-COVID-19, ufaka igciwane eliphilayo emzimbeni. Inganekwane, imithi yokugomela ingenza ube nekhono lokuthola i-five G noma ilande izinga lokulandelela komuntu. Inganekwane, uma usugomile ngekhe ugule ne-COVID-19 . Inganekwane, imithi yokugomela i-COVID-19 ingabangela ukuzala, noma ingacedelela inzalo. Inganekwane, uma usekepha i-COVID-19 awudingi umgomo. Inganekwane, imithi yokugomela yaqala ngokushesha kakhulu, ayinasiciniseko.

Nazi izindlela eziyinhloko lezi zinkolelo ezinomthelela ngazo. Ukuhlinzeka ngencazelo nendunduzo. Ukuthuthukisa ukuzwana nokwesekwa komphakathi. Ukucinisa ukuziphatha komnakekeli. Ukusiza okubhekeleni ekubhekeleni ukufa. Ukucinisekisa amasiko okuphela kwempilo.